Ewu, kunzima kakhulu ukuhlala nomuntu ongashadile naye ngoba hhayi, ushesha kakhulu ukuthi a-cheat-e noma abe nomunye umuntu futhi aseceleni athandana naye, kuyinselelo nje enkulu kabi. Ngoba futhi lo muntu lo uma kuthiwa uvelelwa inkinga, abomndeni bayombuza kuwena.

Into eyeke idingeke la, kuye kudingakale ukuthi uyogawula ohlathini. Uma usugawula uthola ucelemba, ukhathe kahle-ke kuphume isipuni esibizwa ngokhezo. Yinto nje esikhule siyazi, isizukulwane ngesizukulwane. Ayikho amakhono ozohamba uyowafundela, cha.

Hhayi uke uthole ukuthi mhlampe kunomcimbi, hhayi abantu kade benganakile nje, kodwa uma sekudliwa bayakwazi ukuthi bahlale ndawonye kade kunomcimbi baxoxe. Ukudla ngempela kuyayidlala indima especially uma kukhona into okade uyenza umcimbi noma yini, usiko.

Basuke abakhongi bezokhokha imali. Kuye kufike uthole ukuthi abakhongi bafika nje baphethe nemali, ney'nkomo, kube mnandi nje, kudliwe, kujatshulwe.

Umbala engingamkhetheleka wona umbala o-brown nombala o-blue. Muhle kabi leyo mibala, noma nje ngimukhethele nje imvunulo yethu yakaZulu, avunule ngayo.

Hhayi, into embi kakhulu ukukipita, akuyona into enhle. Umbono wami nje hhayi, angihambisani nayo.

Hhayi, kokuthathu kubalulekile, uthando, imali, nokuba ney'nkolelo ey'fanayo kubalulekile nje. Ngoba uma ngabe ngithi uthando, nemali iyadingakala, ney'nkolelo kumele y'fane. Kokuthathu nje lokhu yikona-ke okubalulekile emshadweni, futhi kuyawubhalansisa umshado uma ngabe nizokholwa ngendlela efanayo, nibenemali, mese niyathandana.

Eyi, anginakho ukuphawula okukhulu la. Koda, ya, bake bakwenze lokho uthole ukuthi hlampe umfana uhlaliswa nabantu abadala. Ilokho nje ukuthi umfana kumele ahlale nabantu abadala bamululeke ukuthi indoda ikhula kanjani.

Ya bekungaba umkhuba omuhle kakhulu. Ukuthi iy'ngane zibe nosiko la abafana bakhona bekhuliswa, njengoba kuyeke kwenzeke kwabesifazane, uthole ukuthi iy'ntombi ziyahamba ziya emhlangeni. Ngingasho nami ngithi akuqalise nje ukuthi nami-ke ngonyaka kube nendawo la kuzohamba khona abantu besilisa beyokhuliswa nabo.

Yenza ukuthi abantu bahlangane ndawonye bagubhe, benze amasiko, bazikhumbuze ukuthi bawobani futhi bafunani. Bathole ukuxoxa, iwusizo nje kakhulu emphakathini.

Yebo, kukhona. Khona ukudla ekuthiwa isijingi, hhayi ngeke, angisababoni abantu bedla isijingi.

Ulimi lubaluleke kakhulu, ulimi luhambisana namasiko. Kubaluleke kakhulu ukuthi uma uthanda isiko uthande nolimi lakho, ukuze nabanye abantu bakwazi ukuthi babone isibonelo kuwena. Nabanye abantu bagcina sebeyihalela lento.

Eyi angeke ngikwazi ukuphawula kakhulu lokho, ngoba angisuye umuntu wesilisa. Kodwa ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu leyo. Ukwenzelwa nje umcimbi wokukhuliswa, wazi ukuthi usuvumelekile ukwenza izinto. Cause uma ngabe ukhula uwumntwana kunezinto ongazenzi. Ngobani, wazi ukuthi abazali abay'funi, kodwa uma sekuwukuthi sebekukhulisile basuke sebeqonde ukuthi manje usungay'thathela-ke Iy'nqumo usumdala. Kuyinto enhle kakhulu.

Yebo, kubalulekile ukufunda iy'ndlela zokupheka. Ngoba uyothola ukuthi emakhaya kunabantu asebekhule baze baba badala. Isizathu yini? Babazi ukuthi into ethile yenziwa kanje. Thina uthole ukuthi sesipheka ukudla okuney'payisi okugulisayo, kanti bona babedla ukudla okuphekwe ngendlela e-right. Kubalulekile-ke ukuthi zibuyele emasisweni sifunde iy'ndlela zokupheka.

Kubaluleke kakhulu ukuqeqeshwa abantu abadala, ukuthi bakululeke. Banolwazi olukhulu thina esingenalo.

Ulimi engike ngazama ukulubamba isiJemeni, ngike ngazama ukulufunda. Inhloso yami bekuwukuthi ngikwazi ukuthi ngivakashe amazwe emazweni akude, noma kuthiwa ngiya eJemeni, Ngithi uma ngifika khona ngingabi nenkinga yokuthi ngizokhuluma kanjani ngifike ngikhulume ulimi abalaziyo ukuze bangangixwayi. Yize-ke imizamo yami-ke ayikakaphumeleli yonke ngisazama namanje.

Mina ngingathini, khona iy'nkolelo, amasiko nani nani. Kodwa okwamanje-ke mina ngisahlale kakhulu nje eBhayibhelini. Kuyangigqugquzela, ngizizwe ngiba nami nokuthola ukududuzeka uma ngibuka izinto zingenzeki ngendlela engifisa ngayo. Ngiqonde noma kunzima ukuthi hhayi shuthi icebo la Nkulunkulu. Noma into ingayinhle, ngibe benethemba lokuthi yena kodwa shuthi uyazi ukuthi wenzani. Kunenkolo yesiZulu, leyo nkolelo lezo ngoba zona ay'nayo indlela eduduzayo.